Eyi ukuhlala emjondolo eyi uma ngabe sekwenzekile inkinga yokuthi kuqubuke umlilo, uyalimala kakhulu emoyeni ngoba ukusebenza kwenu kanzima kubidlika ngosuku. So nisuke sisuke sibadinga kakhulu abezimo eziphuthumayo ukuthi basheshe bagijime besisize besithathe njengawo wonke umuntu.

Ukuhlala emjondolo uma sengabe sequbeke isimo sokuthi nawu umlilo, kubuhlungu kakhulu kubuhlungu ngoba umlilo emjondolo wokhweleka kalula sisondelene kakhulu. Wonke uma kusha la kamakhelwane oredi nawe usuke usubona ukuthi sekuphelile indaba yakho usuphuma nezinto ezibalulekile. Ngiyacabanga ukuthi abezimo eziphuthumayo kubalulekile ukuthi basheshe begijime kakhulu uma ngabe kusha emkhukhwini, ngoba indawo yakhona isondelene kakhulu. Ungayithola kulula ukulimala kwabantu abaningi. Abantu abaningi balahlekelwa izinto eyi kunzima nje.

Ngiyacabanga ukuthi umuntu onokukhubazeka uma ngabe enakekelwa umuntu hlampe osetheleleke ngo-COVID-19, into engamsiza ukuthi lona osethelekile akhone ukusebenzisa i-mask-i futhi uma kukhona la omunye angaya khona akhone ukutholeleka usizo lo muntu ozoqhubeka embeke uma lo munye esabhekene nesimo sokuthi uyagula.

Ingozi uma ngabe usebenza kwisicishamlilo ukuthi ungayithola nawe ususha nanokuthi ukumukela ukuthola umhamuko womlilo nokuthi ukuthola ukuhisheka uma ngabe kade uyocisha umlilo. Okunye nanokuthi-ke kungenza uzithole usuphethwe isifo sesikhumba kanjalo nokulahlekelwa ukuzwa emadlebeni.

Into ebalulekile emotweni ukuthi yonke imoto iya kwisevisi inawo amaphepha okuthi ihambe emgwaqeni kanjalo futhi nomuntu oshayelayo ngabe kushayela umuntu ofanelekile onayo ilayisensi. Nayo iyasebenza kahle ama-brakes yonke into ngabe isesimeni esi-right na? Kanjalo nokuthi umuntu oshayelayo akumele kube umuntu ophuzile. Kumele kube umuntu onelayisensi olandela imithetho yomgwaqo.

Ngicabanga ukuthi ayikho incazelo ayikho ukuchazeleka kahle ngemijovo ye-COVID-19 amabhusta into engazuthi abezempilo bengayenza ukukhuluma yonke into. Ukuchaza yonke into kungabibikho okushiwayo. Makuwukuthi khona nama-side effects nawo avezwe obala ukuze abantu bengeza ukuba nalo uvalo ngokusuke kwenzeka.

Indlela yokuthi kubanjwe umcimbi ngesikhathi se-COVID-19. Uma ngabe lowo mcimbi ungaphoqi, ungakhona ukuthi uhlehliswe until kuze kudambe isimo noma kube ukuthi kumenywe abomndeni kuphela. Kube imindeni ehlanganayo abanye siyoxoxwa ngeyithombe.

Isimo engike ngabhekana naso ukuthi eyi lo msebenzi unzima. Sihlezi sisebenza ngokukhulu ukuphuthuma. Iy'moto zethu ziyagijima kakhulu kanti futhi nathi sisuke siyohlenga abantu abasuke mhlampe basuke besey'ngozini abanye. Ingqinamba esingabhekana nazo eyi zinzima nje kakhulu ukuthi uma ngabe sesigijima, uma sihamba emgwaqeni omunye umuntu sisuke sesimphethe umbone ukuthi lo muntu engaphelela endleleni kuphoqe ukuthi unyuse ispidi. Okubalulekile ukuthi uma ngabe kube khona ingozi ekhona noma kukhona umuntu odinga i-ambulensi, kuhle ukuya emitholampilo eseduze singayi kude.

Abazali kungenzeka ngenxa yokuthi ingane uma imthatha isiyomhlalisa ekhaya labadala abone sengazuthi ingane ayisamthandi. Lokho kube nzima ekutheni amukele ngoba izinto uzobe eseyibheka esaydini lakhe. Kanjalo naseyinganeni kunzima ukuthatha umzali wakho uhambe uyombeka kude ekubeni umthanda kuwukuthi amandla okumnakekela awekho. Kuyinto nje enzima nengamukeleki kalula.

Isimo sabhekana naso isimo sokuthi kwakuyingozi yebhasi nemoto. Okwadingeka ukuthi kwakudingeka abantu abaningi abazosiza ngenxa yokuthi babe baningi abantu ababelimele kanti futhi nesimo sezulu sasingekho sihle ngalelo langa. Kwaba nje isimo esinzima.

Into ebalulekile lana ngiyacabanga ukuthi kubalulekile ukuthi umphakathi ukwazi ukubambisana iy'nduna namakhansela kanjalo nabahlali. Mhlasimpe emphakathini kungenziwa ukuthi ake kube khona ama-assets azobhilonga kumphakathi. Kube khona ikhishi, okuzoba ikhishi lomphakathi ukuthi mhlampe kuya-donate-wa kuya-donate-wa emese kuthi njalo kanye ngosuku kuphekwe kuphakelwe labo abazosuke abasuke bengenakho ukudla. Abangenawo amandla okuthi badle emakhaya okungekho ukudla khona. Kanjalo nezinto eyigqugqumezela ukubambisana emphakathini hlasimpe kube khona nengadi yomphakathi okuzothatha nakuyona. Kutshalwe kuyo uma kuvunwa kuzovunwa kudayiswe okungezukudayiswa kuthathwe kuphekwe kudliwe kuphilwe.

Ukusheshe uqale imishanguzo kusiza ekutheni igciwane lingabe selisabalala kakhulu emzimbeni kanti futhi liyawanika namasosha omzimba ukuthi alwe abe namandla okukwazi ukumelana nesifo okuzogcina ekutheni nawe uphila. Ungaze ushayeke kuze kubonakale ukuthi impela uyagula, so isifo ekwaziyo ukuthi uphile ngaso. Kodwa kubalulekile ukuba nolwazi kanjalo mese udla i-treatment ngendlela efanele, ukuze konke kuhambe kahle.